Laha Afrika-Dzonga swi pfumeleriwile ku dlaya swifuwo swa wena, leswaku u endla swixevo u kuma swakudya. van'wana va va swi tirhisa va dlaya swifuwo swa vona, ivi va tirhisa madzovo ya swona ku endla swiambalo ni tintangu. Xikombiso van'wana va nga dlaya xiharhi xa ku fana na xifuwo xa ku fana na nyimpfu, i va tirhisa voya bya xona ku endla swiambalo swo kufumela .

Van'wamapurasi lavatsongo va xavisela van'waswimhawusa ku nga vanhu va le makaya. Kasi va tlhela va xavisela ni va n'wamabindzu va switolo, eswitolo leswikulu leswi xavisaka swakudya laha emugangeni leyi va nga eka yona.

Loko van'wamapurasi va tshovela hi mavoko, va teka nkarhi wo leha va ha ri ku tshoveleni. Ene leswi nga vanga swiphiqo swin'wana, nkarhi wa ntshovelo wu ta kala wu hundza. Hi marito man'wani, swilo leswi va nga ku swi tshoveleni swi nga ha kalaka swi onhaka swin'wana swa swona, hi marito man'wani va ta luza kumbe ku lahlekeriwa hi swilo leswi va swi tirheleke kumbe leswi va swi mihandzu kumbe swilo swa vona leswi a va fanele va ya swi xavisa hikwalaho ka leswi va tshoveleke hi mavoko. Hikwalaho swi nga pfuna minkarhi yin'wani leswaku va tirhisa va va ti karhatela ku kuma michini leyi hatlisaka ntshovelo, leswaku va kuma ntshovelo wo tala wa ha ri lowuntshwa.

Makhombo ma nga ha katsa mavabyi ya mukhuhlwana, ti-sinus, kumbe ku pfaleka tinhompfu, ni man'wani ya mavabyi ya swifuva. swi nga va ni khombo hakunene ku fafazela switsotswana ngopfungopfu laha ku nga ni vanhu.

Ina, hakanyingi eswitolo va tlakusa minxavo hikwalaho ka ku tlakusiwa ka minxavo ya petiroli kumbe dizele. Hi ndlela leyi fanaka van'wamapurasi lavatsongo na vona va tirhisa va rhwala swakudya swa vona leswi va swi xavisaka hi ku tirhisa petrol na dizele, leswaku va famba va swi xavisa emugangeni. So hi ndlela leyi fanaka na vona va ya khumbiwa swinene hi ku engeteriwa ka petrol ni diesel, kutani na vona va fanele va engetela minxavo ya swakudya leswi va swi xavisaka.

Nhlokomhaka ya mina a yi ta ku, hi kulula hi n'watseka kambe hi hanya hi rikoko ra xilondza. Hi hi tirha hi matimba ehansi ka swiyimo swo vava, minkarhi yin'wani na dyambu ri kha ri hisa ri ba thavathava leyi, kambe hi karhi hi tirha. Kambe loko n'hweti yi hela hi kuma ticinci ntsena. Hi kombela ku ehleketeleriwa mhakeni leyi. Swi nga va njhani swa ku mi hi engetela hi khume muholo hi khume ra ti-percent, leswaku muholo wa hina na wona wu ta komba leswaku hi vatirhi ha tirha, wu fambisana na ntirho wa hina wa matimba.

wun'wani wa mpfuno hileswaku va va va ri ekusuhi na le makaya, so va etlela ekaya, va vona swirho swa mindyangu ya vona siku na siku. transport xo famba xi va xi va olovela ku ya entirhweni hikuva hi le kusuhi, kasi nakambe hi hala tlhelo loko va ri karhi va tirha hi ndlela yaleyo va tlhela va karhi va khathalela mindyangu ya vona hi mali kumbe swimilana leswi va swi holaka n'hweti ni n'hweti emapurasini wolawo.

Leyi yi nandzihaka ngopfu hi leyi tengeke a swilo leswi tengeke, swa nandziha swi ni nantswo swa twisiseka loko.

Swi ta tshega hi ku hi vulavula hi tihuku ta muxaka muni. Letiya ta le makaya hayi swa olova. Phela u ngo yi kombela ka makhelwani kumbe u yi xava, hi ndlela leyo u ni tihuku u ta kota ku ti kumela xixevo loko u xi lava. Kasi loko hi vulavula hi tihuku letiya ta ku endla bindzu, swa tikanyana, swi ta lava u ri ni mali yo sungula bindzu rero. Phela tihuku letiya ti dya swakudya swo hlawuleka leswi u faneleke u swi xava n'hweti na n'hweti. Naswona swi lava u ti akela ndhawu ya tona yo hlawuleka, u ti xavela swilo leswi ti faneleke ti dyela eka swona, ku nwela eka swona. Swi hambanile na letiya ta le makaya.

Ina, a ndzi ta swi endla. A phela ku dlaya huku leswaku yi va xixevo, a ku na nchumu lowu hoxeke. Swi le nawini, a ndzi ta swi endla hi mbilu yo basa.

Mitirho ya tikholiji ta vurimi na tiyunivhesiti, i ku hlomisa swichudeni leswaku swi lunghekela ku yi endla kahle mitirho leyi fambisanaka na vurimi. So loko swi thwaserile, swi ta kota ku endla mitirho yo hambanahambana, swi kuma mitirho hi yo hambanahambana. Hambi loko swi nga kumi mitirho swona hi swoxe kumbexana swi nga hundzuka van'wamapurasi, kumbe swi tirha eka mintirho yo hambanahambana leyi fambelanaka na vurimi.

Ina, swa fanela leswaku vatirhi va le mapurasini na vona va kuma mali leyi ngetelekeke loko va tirha na vusiku. Phela a va hambananga ni vatirhi lavan'wana va tikhamphani tin'wana kumbe vatirhi va hulumende. So na vona va fanele va kuma mali ya ya ku engeteleka. Hi xikombiso phela munhu loko a tirha navusiku, u a teka nkarhi lowu a fanele a wisa ekaya ni ndyangu wakwe a ya entirhweni. Swa fanela leswaku a kuma mali leyi engetelekeke hikwalaho ka sweswo.

Loko vo swi tirhisa kahle, swi nga va vuyerisa swinene swi ta antswisa mbuyelo wa vona. Kasi hi ndlela yaleyo swi ta kurisaka na ikhonomi ya tiko kambe a swi olovi eka van'wamapurasi lavatsongo ku va ni switirhisiwa swoleswo swa thekinoloji, hikuva swa durha ku swi xava. Kambe hakunene loko vo va na swona, a va ta vuyeriwa swinene loko va swi tirhisa hi ndlela leyinene.

Vurimi byi hoxa xandla eka ku tumbuluxeni ka mitirho etindhawini ta le makaya. Vanhu vo tala va le makaya va tirha emapurasini, ene hi ndlela leyi va kota ku hlayisa mindyangu ya vona. Ni ku ti khupula va yisa na vana va vona eswikolweni. So ikhonomi ya tiko ya kula hi ndlela yoleyo. Kambe a ni tiyisiseki hi vanhu va le madorobeni, laha va tirhaka emapurasini Leswaku yi va pfuna ngopfu vanhu va le makaya mapurasi ya va pfuna swinene vanhu va tshamaka emakaya.

Ku cinca ka maxelo ku onha swinene. I ku endle van'wamapurasi vo tala va lahlekeriwa hi swibyariwa swa vona, kumbexana swifuwo swa vona, ene leswi endlaka leswaku vo tala ngopfungopfu van'wamapurasi lavatsongo, va va rhurha. Kumbe va tshika kutani sweswo swi vavisa na ikhonomi, swi vanhu vo tala va lahlekeriwa hi mitirho. Swi tani hakunene.

Van'wamapurasi kumbe va le makaya lavatsongo kumbe va le makaya va tirhisa vulongo bya swifuwo. swo swo fana na tihomu kumbe tihuku vulongo bya swona, va byi tirhisa and bya olova ku byi kuma and byi chipile. So swi endla leswaku mali yo tala va hlayisa mali yo tala.

Van'wamapurasi lavatsongo va tirhisa tisikiri kumbe na leswiya swi vitaniwaka ivi va va va ri na etibege ta ku ri loko va karhi va van'wani va tshovela hi hi mavoko va tirhisa mavoko ku tshovela. Hambiswiritano, ku ni michini leyikulu yo fana na titeretere, eti-ploughs leyi na yona yi tirhisiwaka eku tshoveleni.

Hakanyingi tihomu leti humesaka masi, ti fanele ti dya kahle ti xurha leswaku ti ta humesa masi yo tala. So loko to to nyikiwa nkarhi kumbe ti nyikiwa swakudya leswi eneleke, ti ta swi kota ku humesa masi yo tala.

Ni ta pfuna muthori wa mina a twisisa switandzhaku swa ku tirha navusiku. Xo sungula loko hi tirha navusiku, hi boheka ku ti tsona swo karhi, a hi nge vi na vona vandyangu wa hina lava nga ri ki kona ninhlikani. Xikombiso vana va va exikolweni ninhlikani naswona va vuya late, kutani loko va vuya i nkarhi lowu hina hi ya ka emitirhweni. Xa vumbirhi ku tirha navusiku, swa ha endleka hi tirha ehansi ka maxelo lama nga ri ki manene ku ri karhi ku titimela. Navusiku hakanyingi ka titimela. so sweswo hi ta n'wi pfuna ku twisisa kutani hi n'wi kombela leswaku swa antswa a hi engetelela muholo hikuva switandzhaku leswi hambaneke na loko munhu a tirha ninhlikani.

Ya pfuna swinene thekinoloji ku hlayiseni ka mbangu. switirhisiwa swo fana GPS leswi vitaniwaka GPS mapping, ni switirhisiwa swo fana na ti-drone swa swi kota ku valanga ivi swi vuya na rungula leri faneleke ri tirhisiwa. Kutani ri kamberiwa rungula leri hi thekinoloji nakambe switirhisiwa swo fana vo AI ivi swi pfuna murimi, a endla swiboho leswinene swo hlayisa mbangu a tlhela a hlayisa na mali. So swa pfuna.

Laha ka hina endhawini ya hina ku dyiwa miroho yo hambanahambana swinene yo tala. mandanda, miroho ya michayina, xiphaswa, miroho ya tinyawa ku hlaya yona i ku xurha.

Mfumo wu fanele wu va ririsa van'wamapurasi lava va hlaseriweke hi dyandza ngopfungopfu van'wamapurasi lavatsongo leswaku va kota ku ya emahlweni va va va lahlekeriwe swinene.

Damu rero ri ta pfuna varimi leswaku va a kota ku ku rima, vanhu va kuma mati yo cheleta eswimilana swa vona, handle ko karhateka hikuva timpfula ti nga ni swona. Eya ri ta vuyerisa ta va vuyerisa swinene varimi, ende ri ta pfuna hambi ku ri vaaki va le kusuhani leswaku va kuma mati.

Sayense ya pfuna swinene loko swi ta emhakeni ya ku tumbuluxa swakudya swa rixaka hikuva yi pfuna varimi leswaku va kota ku humesa swakudya swo tala kambe va nga tirhisanga matshalatshala yo tala kumbe hi xinkarhana xitsongo.

Ha kunene vo tala ndhawu leyi va tshamaka eka yona yo fana na swibatana a yi vonaki yi hlayisekile ni vula leswaku loko ku ri na timpfula ta matimba hi vona vo sungula lava nga ta va enghozini kumbe ku khukhuriwa hi makhukhula so na tiyiseka leswaku loko swi ta emhakeni ya tiyindlu a va hlayisekanga onge a va fanele va kuma tiyindlu ta ku fana na ti-RDP leti a ti ta endla leswaku va titwa va hlayisekile loko va ri eka tona.

Swi tele leswi va nga va pfunaka hi swona kumbexana va nga ha va pfuna hi ku va nyika ndhawu leyi nga ta va nga ta yi hluvukisa kumbexana hi switirhisiwa mali ni swin'wana leswaku va kota ku hluvukisa ndhawu kumbe madoroba ya hina.

Ku na mihandzu yin'wana va nge i macadamia swi na makete ngopfu swilo sweswo swi laveka hi xitalo naswona swi nghenisa mbuyelo wa kahle laha tikweni phela se swa tiveka leswaku emisaveni hinkwayo tiko ra hina hi rona leri humesaka macadamia yo tala leswi nakambe swilo swo fana na tibanana matamatisi i swa laveka swinene leswaku swi yisiwa timakete ngopfungopfu ematikweniakelani kumbe matiko ya le handle.

Tti hlayile nyana kambe leyi nga duma swinene i Santam naswona yi va pfuna ku sirhelela swifuwo swa vona michini ya vona leyi va yi tirhisaka loko swi ta emhakeni ya ku rima ni ku endla mintirho yin'wana ya le mapurasini and se swa va pfuna hikuva na loko u tshika ku va na dyandza sweswo sweswo swilo swa vona swi va swi sirhelelekile.

Na swi tsakela ku vona tiko ra hina ri hluvukisiwa so ku va misava ya mina yi tekiwa leswaku ku hluvukisa madoroba a ni nga ta va na xiphiqo kambe a swi ta tshega hileswaku a ndzi yi tirhisa ku fikela kwihi so loko misava leyo ni yi tirhisa swinene yi ni vuyerisa xikan'we ni ku pfuna ku tumbuluxa mintirho eka van'wani swi le rivala leswaku a ndzi ta ti twisa ku vava so a swi ta lava leswaku ni rilisiwa swi twala ni suriwa mihloti swi twala leswaku misava leyi yi yi famba ni ni titwa ku antswa a ni ta kota ku tirhisa mali yaleyo ku tlhela ni tumbuluxa mintirho ni leswaku ni ti ya mahlweni ni ti hanyisa.

Swa olova ku hluva huku masiva loko u tirhisa mati yo hisa kumbe lama vileke so u yi chela wona loko se u yi dlayile u lava ku yi hluva so u yi chela mati yo hisa swa olova ya suka hi ku olova masiva lawa.

Hakunene swi lava hi ringanisela emhakeni leyi phela a hi nge teki misava hinkwayo yi hundzuka madoroba hi ta dya yini hi fanele hi tsundzuka leswaku vurimi byi hi pfuna leswaku hi kuma swakudya ni ku kurisa ikhonomi hi laha madoroba na wona ma hi pfunaka ha kona leswaku ma xavisa swakudya leswi humaka kwihi eka vurimi ku katsa ni ku kurisa ikhonomi hikokwalaho hi fanele hi ringanisela ha kunene milawu leyi yi fanele yi ringana yi hi pfuna ku ringanisela leswaku hi va na mapurasi lama eneleke loko hala tlhelo hi va na doroba lama hi hluvukisava.

Tikhemikhali ta onha swinene ehleketa u chela tikhemikhali to fana na oyili ematini ku nga fa swilo leswi hanyaka ematini swo fana na tihlampfi kasi loko oyili yaleyo yo hakela emisaveni yi nga ha dlaya matimba ya misava yo humesa swakudya and loko swi ri tano swi vula leswaku swifuwo swi nge swi kumi swakudya xana wa swi xiya leswaku yi nga va nghozi a ku na tikhemikhali.

Vurimi lebyitsongo byi pfuna ngopfu phela vanhu vo tala va le makaya ni va le swidorobanini va ti tshege hi swakudya leswi rimiwaka kumbe leswi humesiwaka hi varimi lavatsongo and swi endla leswaku swakudya swi nga durhi ngopfu hikwalaho a va tlangela swinene varimi lavatsongo.

Yes i mianakanyo leyinene xo sungula swi pfuna swinene loko u nga ri na ndhawu kumbe misava leyi eneleke ya ku rima eka yona u nga ha tirhisa lwangu ra wena kasi xa vumbirhi swi pfuna ku hunguta ku hisa so swa pfuna swinene hakunene hi tindlela to timbirhi leti ni ti xiyeke hi mavonelo ya mina.

Tikhemikhali ti nga onha mbangu ti thyakisa misava ni mati entiyisweni tikhemikhali ti endla leswaku ni rihanyo ra vanhu ri va enghozini hikwalaho a hi swinene ku rima hi tirhisa tikhemikhali ngopfungopfu loko swi ta teka nkarhi wo leha.

Vurimi byi nghenisa mali yo tala laha tikweni ku dyiwa swinene mugayo so loko u rima mavele swi le rivaleni swa ku u ta vuyeriwa mugayu koroni rhayisi swi tirha swinene laha tikweni and swin'wana leswi swi swi swi swi nghenisaka mali yo tala swi tlhela swi rhumeriwa ematikweni ya le handle i swilo swo fana na macadamia na madiriva swilo leswi swi nghenisa mali yo tala ngopfu matikweni ya le handle u vona ya mihandzu leyo malamula na tibanana ni nge swi hlayi hinkwaswo.

A ndzi ta twa ku vava ngopfu swa vava nyuku wa wena hambiswiritano loko se swi endlekile swi endlekile xo sungula ni ta report mhaka yeleyo emaphoriseni and then endzhaku ndzi tivisa va insurance ya mina ku vona loko leswaku va nga ni sula mihloti hi ndlela yihi.

Xexo i xiyimo lexi ringaka phela munhu loyi u tshovela laha a nga rimangiki kona hambiswiritano ndzi ta fonela maphorisa ni ma tivisa leswaku na munhu loyi a nga ku yiveni ni kombela leswaku va ta hi xihatla kambe ndzi swin'wana swi leswaku u yiva swilo swa njhani kambe loko ko va ku yiva laha masin'wini leswi ndzi nga byala wa tshovela kumbe xana u ringeta ku khalima swifuwo swa mina ni ta ni ta loko ndzi ri na xibalesa ndzi ta xi duvula le henhla ivi a tsutsuma se u ta chava a hatla a baleka hi ndlela leyo ndzi ponisa mitirho ya mavoko ya mina.

Hakanyingi misava leyi va yi hundzulaka va yi tekaka va yi hundzula madoroba yi va yi nga ri ku tirhisiweni kumbe ku yi nga ri ku tirhisiwa ngopfu swi nga va khumbi ngopfu van'wamapurasi yi nga va khumba hakunene loko vo tekeriwa misava leyi va yi rimaka va kumaka vuyelo eka yona kahlekahle swi nga tlhela swi khumba ni xiyimo xa ikhonomi hikuva va va thola na vanhu leswaku va tirha emapurasini lawa kambe hakanyingi loko va teka misava leyi yi kumaka leswaku a yi busy ngopfu loko swi ri tano.

Hakanyingi ntirho wa vurimi wu dyondziwa hi ku endla so ndlela yo yo va komba kumbe yo va dyondzisa swi vula leswaku u va komba ndlela leyi wu endliwaka ha yona kutani u va nyika nkarhi u va vona va karhi va endla leswi u va kombeke swona hi yona ndlela yo olova and nkoka xa vumbirhi a hi nge u nga tlhela u va pfuna va twisisa nkoka wa leswi va swi endlaka a hi nge i va dyondzisa ndlela yo sirhelela switirhisiwa u nga va komba leswaku loko u tota grease laha ka nchumu lowu wu sivela leswaku wu nga hatli wu onhaka so u va khumbile and then va ta swi tolovela va ya mahlweni va swi endla.

Swibyariwa leswi swa hambana ku ni miroho ya xipinachi tikherotsi, matamatisi swilo leswi swa byariwa hi nguva ya xixika kasi swin'wana swi pfumela ku byariwa hi nguva yin'wani ni yin'wani mavele wona ma nga byariwa hi nguva ya ximumu hikuva ma lava timpfula to tala.

Ni nga byala mimangwa ni malamula hikuva a swi karhati ngopfu swa tiyisela eka maxelo lawa yo hisa kasi a swi lavi mati yo tala so minkarhi leyi swa tika nyana ku kuma mati mati ku nga va xiphiqo minkarhi yo tala se loko u byala swibyariwa leswi nga laveki mati yo tala sweswo swa pfuna swin'wani leswi ni nga swi byalaka hi nguva ya ximumu i mavele leswaku ri ku huma swifaki leswi ni nga ta kota ku swi xavisa so ene swi swi kahle hi nguva ya ximumu hikuva swi ta titshega hi timpfula leti naka hi ximumu.

Swi nga bola ivi u u luzekeriwa loko wo boleriwa hi swakudya leswi u swi vekeke ekaya ehleketa mali yo tala leyi nga ta ku lahlekela swilo swa durha masiku lama hakanyingi hi xava swilo loko swi chipile se se ivi hi swi hlayisa efirijini kasi hi swin'wana hi swi hlayisa eswikoteleni xivangelo xa swilo leswi endlaka leswaku swin'wana swi hlayisiwa hi ndlela leyi hi mhaka le swi nga kumekeku eka swi kumeka hi tinguva to karhi ntsena kutani ku swi hlayisa swi endla leswaku u va na swona lembe hinkwaro.

Ku byala ti-microgreens na ti-mushroom kumbe ti-hydroponics eka ndhawu ya le madorobeni a swi durhi ngopfu swi nga lava u xava mbewu hi swiphakelana leyi u nga yi kumaka ku chipa nyana kumbexani kusukela ka vo thirty rand ku ya henhle kambe swilo leswi nga ta ku durhela i ku u fanele u tlhela u lunghisela ndhawu ya wena yi va na kahle leswaku u ta tirhisa mali yo tanihi kwihi swi ta tshega hileswaku u lava ku byala eka ndhawu yikulu ku fikela kwihi hi xindhawana njhe xi nge ku cost mali liya kwalomu ka thousand ku va u yi lunghiselela ni ku tlhela ni vulavula hi mhaka ya labour kambe loko u lava ku byala endhawu leyikulu swi nga ku durhela nyana swinene.

Swi ta fanele swi hlantswiwa naswona u fanele u hlawula leswi swa nkoka swi swinene ivi u swi paka kahle then u ta swi kota ku swi yisa xitolo ku ya swi xavisa ivi swi amukeleka.

Tinyawa ta le xikoteleni ti ni mimbuyelo yo tala hi xikombiso ti ni ti-protein titlhela ti va na ti-vitamin ni ti-mineral ti ti ti ti ti ti ti fuwile swinene ti na leswi vitaniwaka ti-fiber leswi nga swa nkoka swinene eka ka digestion so i i swa nkoka swinene ku va munhu a dya swakudya leswi nga na ti-protein ta ku tala ti-fiber vitamin na ti-material ku fana ni ti na ti ti-beans tinyawa ta le swikoteleni.

Leswi swilo swa le mapurasini swi titshegeke ngopfu hi nkarhi tinguva i swa nkoka leswaku u va ni vatirhi vo tala hi minkarhi yo karhi hi xikombiso loko u fane ku byariwa ni hi minkarhi yo tshovela hi xikombiso a hi nge u tshovela malamula loko u nga ri na vatirhi vo tala wu ta hundza nkarhi lowuya wu tshovela kutani swilo swa wena swi ta onhaka kutani u ta lahlekeriwa kambe leswaku u vuyeriwa u fane u kuma vatirhi vo tala lava nga ta hatla va ku pfuna ku tshovela hi xinkarhana and then u ta kota ku ya xavisa swibyariwa ntshovelo wa wena wo tala.

Switirhisiwa swa mati swa kala mati i nchumu lowu kalaka swinene etikweni ra Afrika-Dzonga hikwalani i swinene ku avelana ni van'wamapurasi van'wana loku endla tani na vo wa vapfuna leswaku na vo va kota ku humelerisa e ntirho wa vona kasi na wena va ta ku pfuna hi swin'wana so Xitsonga xi ri xandla famba xandla vuya.

Swo fambisa swibyariwa i swa nkoka swinene ngopfungopfu hi minkarhi yo hisa so u lava ku ya xavisa swilo swa wena emakete loko wo swi rhwala hi xo rhwala xo ka xi nga ri i fanelanga swi ta fika swi onhekile swinene u fane u tiyiseka leswaku swi rhwaliwa hi xi rhwaliwa lexi xi fambelanaka ni xi kotaka ku regulate-a maxele la ndzeni ka xo titiraka leti nga na leswi hi nga swi vitanaka fridge la ndzeni ku va cool ta swi kota ku rhwala swa swibyariwa and then swi ya makete swi fika swi hlayisekile.

Xo sungula swi nga endleka misava wena yi va yi nga se lungheka marito man'wani u nga se lunghiselela misava ya wena leswaku yi yi ta rimiwa kumbe yi byariwa kasi loko loko i hatle i fika kumbe u nga se kotanga ku kuma vatirhi lava ringaneke hi xihatla leswaku mi sungula ku ku tirha kasi loko yo fika endzhaku ka nkarhi xiphiqo ku nga ha va leswaku u ta byala leyi endzhaku ka nkarhi kutani ivi nguva yi hatla yi hela swi nga se lungheka so u nga ha lahlekeriwa swinene loko u byale ndzhaku ka nkarhi hikuva loko nguva yi hundza swi nga kumeka swakudya swa wena swi nga se lunghekela ku tshoveriwa kutani swi onheka kumbe u kuma leswaku emakete se ku rhangeriwini.

Nkarhi wun'wana eka mavonakule va nga ha komba leswaku ku ta na mpfula ta matimba and na ku ringana nkarhi wo karhi so and nkarhi wun'wani va nga ha komba leswaku endzhaku ka nkarhi u leswaku swi nga endleka ku hisa nkarhi wo leha leswi vulaka leswaku loko ku hisa nkarhi wo leha ku nge vi na mati u nga ha va na xiphiqo xa mati so u nga hlengeleta mati lama va ka kona ya mpfula kumbexana hi ku tirhisa tingandaganda mpfula madamu swidan'wana u hlayisa mati kumbexana u xava mathangi lamakulu ivi u i hlayisa mati ya mpfula lama u nga ta ma tirhisa loko swi laveka hi ximumu.

Ti-GMO ti nga pfuna swinene eka maxelo wo yo fana na ya dyandza kumbe ya ndhambi ya timpfula ta matimba hi xikombiso ti-G-M-O sweswi ti kotile ku endla leswaku ku va na mavele lama kotaku tiyisela hi nkarhi wa dyandza kasi ku ni swin'wana swimilani leswi kotaku ku tiyisela swi hanya ni le nkarhini wa ndhambi wa mpfula ya matimba and sweswo swi sivela ni mi khukhula loko u byale mihandzu kumbe minsinya yo tani swimilani swo tani ensin'wini ya wena.